Go amogela kopo ya karata ya sekoloto, o tshwanetse go ntsha maina otlhe a gago, o tshwanetse go ntsha karata ya itshupo go bontsha gore moagi wa Aforika Borwa, o tlhoka go bontsha kwa o berekang teng le gore o gola bokae, o tshwanetse gape le go ntsha di-pay selipi tsa gago le statement-e tsa banka.

Leba di tshenyegelo tsa gago mo di kgweding di le mmalwa tse di fitileng go bona gore, o dirisa bontsi jwa madi a gago kae. Go tswa foo akanyetsa karata e e nang le selekano sa dituelo tse di tsamaisanang sentle le madi a o a dirisang gore o kgone go dirisa dilo tse o di rekang letsatsi letsatsi ka botlalo.

Maduo a gago a sekoloto, ke ntlha ya konokono e ba adimisani ba e dirisang go sekaseka kotsi ya gago. Ke maduo a kwa godimo a supang gore ga o mo adimi yo o seng kotsi thata, le go oketsa kgonagalo ya gago ya go amogelwa ka karata ya sekoloto. Di peelano tse di botoka le tekanyetso e e kwa godimo ya sekoloto, maduo a kwa tlase ka fa letlhakoreng le lengwe a supa mathata a ka nnang teng a tuelo, mme seno se dira gore go nne thata go amogela.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto o tshwanetse go tila go dira kopo ya dikarata tse dintsi ka nako e le nngwe, go thibela diphoso tse dintsi tse di thata tse di ka fokotsang maduo a gago a sekoloto. Gape o tshwanetse go tila go dira kopo ya dikarata tse di sa tsamaisaneng le porofaele ya gago ya sekoloto. Ka gonne seno se oketsa kotsi ya gore go ganwe, la bofelo o seke wa tsaya karata e le mofuta wa madi a mahala. Go na le mo dira tekanyetso-kabo ya go laola tiriso ya gago ya madi, le go duela ka nako go tila di koloto le ditlamorago tse di sa siamang mo maduo a gago a sekoloto.

Go tlhaloganya melawana le maemo a karata ya sekoloto go botlhokwa gore o kgone go dirisa karata ya sekoloto ka maikarabelo, le go ela tlhoko di karolo tsa konokono tse di jaaka di tekanyetso tsa sekoloto. Di potologo tsa go duela, le di tuediso o ka dira di tshwetso tse di nang le kitso le go tila di tuediso tse di sa tlhokegeng.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go ka go thusa. Ka bokgoni le kitso e go letlang go dira ditshweetso tse di nang le kitso ka ga go laola madi a gago le metswedi ya madi. E akaretsa go tlhaloganya, go bona madi, go dira tekanyetso-kabo, go adima madi, go adima batho ba bangwe madi, go rulaganya, le go dirisa madi le go beeletsa.

Go tseiwa tsia rekoto ya gago ya sekoloto, letseno kgotsa tiro ya gago e o e berekang, tekano ya sekoloto go letseno. Go lebiwa gape peeletso ya gago. Rekoto ya gago ya sekoloto e bontsha ka fa o duetsweng dikoloto ka tsela e e ikanyegang ka gona mo dinakong tse di fetileng, mme maduo a a kwa godimo a bontsha gore ga ona kotsi e ntsi. Tiro e e tlhomameng le letseno lo lo tlhomameng di botlhokwa thata go bontsha gore o ka kgona go duela dituelo tsa kadimo tsa dikgwedi le dikgwedi.

Overdraft e go letla go adima madi ka akhanto ya gago, o kgona go ka reka kgotsa go goga madi a a fetang a o nang le one mo bankeng ya gago. O ka adima se o se tlhokang, mme go ka direga gore o duedisiwe morokotso fa o adima. O ka kgona gape go fetola maemo a go duela ka go duela madi a o a kgonang. Mme go feta selekanyo se o se rulagantseng sa go ntsha madi go ka ama maduo a gago a sekoloto ka tsela e e sa siamang.